Ke bagodi ba tlamelwa ka dilo ditshwana le legae la bagodi, dipalangwa tsa go ba isa maokelong, tlhokomelo, ditlamelwana tsa pholo di tshwana le tsone dipilisi kana melemo, pension-e, lenane la go fiwa dijo go tswa go masepala.

Go ya ka maitemogelo a nna ke nang le o ne ke bona go le botlhokwa gore bagodi ba tlhokomelwa ke ba lelapa la gagwe, gonne go tlhokomela motsadi yo e leng gago go bonolo ka gonne ke wena o mo itseng o itse ditlhokego tsa gage, o itse le dilo tse a di dirang fa a sa siama or a sa ikutlwe sentle, mme le bone mabaka kana ditsela tsa go ka rarabolola bothata bo tlabeng lo bo tshwere, ka gonne motsadi ga a le ko tlhokomelong dintlong tsa tlhokomelo ba tlhokomelwa ke bana ba bannye ba ba sa rupisiwang sentle mme ba feleletsa ba sotlakakilweng.

Ke go tlhokomela bagodi ka go tswa mo boteng jwa pelo ya motho yo e leng gore o tlabe a le maleba go tlhokomela bagodi, mme a rupisitswe sentle ke dikantoro tse di maleba. Mme tsona di boa di gatelela maikarabelo a lelapa bogolosegolo mo ditsong tsa go kopana, le tlhokomelo ya se professional-e, mme tsone gape di boa di lebelesega e le gore di kgaoganya batho ka lefelo le maemo a motho ka nosi le go fetoga ga lelapa.

Di tlhotlheletsa ka mo merafe e lemogwang, e dirisana le bagolo ba bona, le go ba tlhokomela ka teng.

Go le gantsi malapa a fa bagodi tlhokomelo e e tseneletseng ya matsogo le maikutlo, thuso ya matlole fa setšhaba sone se fana ka tlhokomelo ya kalafi, manane a loago le didiriswa tsa baagi. Go ya ka ditso tse di farologaneng thata di tlhotlhelediwa ke mabaka a a jaaka poifogodimo ya bana, go rata lelapa le mekgwa ya setso e e amanang le go tsofala le lelapa.

Tlhokomelo ya kwa gae, dipalangwa, ditiro tsa loago le go ema batlhokomedi nokeng.

Thulaganyo ya ga jaanong ya go tlhokomela batsofe ke bona e le thulaganyo e e siameng, mme fela e tlhoka mogato mengwe mole le mole ka gonne ditheo tse dingwe o fitlhela di berekisa matlole botlhaswa, ditšhelete di sa lekane mme bagolo ba sa tlamelwe go ya ka tsela e ba tshwanetseng ba tlamilwe ka yone. Mme ke bona gore go ka tokafatswa ka ditsela tse di farologaneng ya ntlha e le ya gore dipuso di etele mafelo a a farologaneng, maitlhomo e le go lebelela seemo le go ba thusa mole le mole, mme ba ba fa le batlhokomedi ba ko kalafong ba tshwana le bone baoki.

Pension e ama botshelo jwa batsofe ka kakaretso thata, gonne batsofe ga ba sa na ona maatla a go emelela ba ya ditirong kana ba batla ditiro. Ka jalo pension e tsaya karolo e e siameng thata gonne e ba thusa mo go tsone dilo di tshwana le dijo, go itlhokomela 'tsatsi le letsatsi.

Go dira kopo ya go amogela pension-e kana yone matlole a botsofe, o tshwanelwa ke gore o bo o na le tsona mengwaga e le some a thataro le botlhano. Mme o simolola ka go tsaya tsona ditokomane tsa gago, yona lekwalo boitshupo le lekwalo la boagi o ye ko dikantorong tsa SASSA ka ditokomane tse di maleba. Bone ba go tlaleletsa foromo e maleba e bontshang gore o tsenela kopo ya go bona pension-e kana boitlamedi jwa matlole a botsofe.

Go le gantsi mo malapeng tšhelete e ya pension e ama lelapa kana batlhokomedi mo mabakeng a tshwanang le gore o fitlhele tšhelete ya bogodi ba e dirisetsa mo dilwaneng tse dinnyane tse di tlhokegang, kana go oketsa mo go tse neng ba sa di fitlhelela. Ka jalo ke tsaya le go dumela gore e tsaya karolo e botlhokwa thata.

Mogodi o tshwanelwa ke gore a ba a na le dingwaga di le some a thataro le botlhano, mme lebaka legolo ke gore ba lemogilwe e le bagodi ba ba senang tsone dithata tsa go ka go senka tiro.

Ke nagana gore go ka atoloswa lenaneo la tsone dipalangwa tsa botlhe go tswa mo ditleliniking tsa merafe tse di farologaneng, go isa bagolo ko dipetlele tse di farologaneng.

Ke nagana gore bagolo ba ka direlwa lenaneo la dipalangwa tsa botlhe tse di sa duelelweng, mme di beelwe letsatsi kana matsatsi a di tsamayang kgotsa di isa bagodi ko dipetleleng tse di farologaneng go ya ka malwetsi kana ona matlha a ba abetsweng ke tsona dingaka.